Go le gantsi eo e ya ka malapa a farologaneng go ya ka gore mo lapeng a go na le batho ba e leng teng ba ka tlhokomelang mogodi kgotsa ngwana mo lapeng o mongwe fela ga gona mongwe o ka tlang a tla thusa go godisa mogodi jaanong ga e na yalo e nna e tla ele matsapa mme mongwe a bone gore e e bogolo a ka seka sala a le one a sena mothusi a kampe a e a ile go nna ko dintlong tse di tlhokomelang bagodi, fela nna ke ka itumela thata ke ka itlhokomela mogodi wa ka fa se dingwaga tsa ge se diile nka itumela thata ke nke ke nako e ya gore ke mo itlhokomele nna.

Go le gantsi batsofe ba tshwanetse go apelwa dijo tse di nang le dikotla ba fiwe maungo mme ba tlhokomele ba tlhapisiwa ba fiwe metsi go le gantsi mo dilo di le dintsi di fetogile le ditlhare ba fiwe ditlhare tse e leng gore di lebaneng le malwetse a bone a a farologaneng but go le gantsi gone nou dilo di le dintsi di fetogile bagodi ba feleletse nna bone ba itlhokomelang ba le one, so kgang ya ga re setso mo bagolong go le gontsi dilo di changile thata.

Batsofe ba tshwanetse go fiwa tlhokomelo e ngata thats why gona le di porogorama tse di farologaneng tse e leng gore batho bano ba tsena mo maikutlong ba tsaya stats ba lebelela gore a mogodi o nna a le one mo lapeng go iragala eng ke tsone dilo tse e leng gore di kgona go thusa di tswala diphatlha tse dintsi tse e leng gore o kry-e mogodi a le one go sena motho o a mo tlhokomelang.

Go na le di center-a tsa bagodi go na le di old age home mme go na le di old age home tse e leng gore dintlhokomela bagodi, bagodi ba apelwa ba nna ko teng, gape go nale di center-a tsa bagodi, bagodi baya e nna se bone ba ile go roka ko o, ba dule letsatsi lotlhe ba apelwe ba je ba bowe batle gae ba ire metshameko e e farologaneng gore ba kgone go etsang phothulola ditlhaloganyo tsa bone mme ga ba fetsa batle ba ba tsekedi transport-o ba ba busetse mo ba a dulang mo teng so di progerama di dintsi gore fela metse le metse ga e tshwane maar di progerama diteng tse e leng gore di teng for bagodi.

Go le gontsi go nale di center-a di le farologaneng re na le di old age home o re na le di social worker diteng re na le ditleliniki re na le di center-a tse e leng gore bagolo ba kgona go ya ko tsone fela go le gantsi ke ka rata ga e ka nna go nne le diporokorama tse dintsi e se ka nna fela di programm ya Mandela Day mo e leng gore re bona batho ba tla ba le bantsi mefuta dikhamphane tse farologaneng tlebe e tle atela di old age home o di center-a for Mandela Day fela ba tle ba tlise dilo e sa only ka letsatsi la Mandela Day a ke e nne le ka matsatsi a mangwe a e leng gore o itse keng yaka le bo keresemose so le yone e nne e nne nngwe ya dilo tse e leng gore le bone gape ba gopodiwa gape ka lone letsatsi leo.